Ewe, ukumanyanisa kuseyeyona ndlela kuzo zombini iintsapho kuba kuhlanganiswa izinyanya, akwazi lowo ulotyolwayo ukuba naye amkeleke kakuhle apho aya khona.

Ibaluleke kakhulu indima yam ekhaya kwicala lwemfuyo kuba ndim umntu ogada imfuyo, owolusayo, obonayo naxa kukhona engaphilanga. Okwaziyo ukuzinakekela abone naxa kukho engabuyanga ekhaya.

Ndicinga ukuba kubalulekile ukufundisa ulutsha iiresiphi zokutya kwesiNtu. Ibaluleke kakhulu into yokuba ulutsha luyazi imvelaphi, ulutsha luyazi ukutya kwesiNtu.

Kwindawo yam sinebhodi siphinde sibeneenkosi kwaye zonke zidlala indima enkulu. Umzekelo xa ngabe kukhona ityala elithe lenzeka siye siye siyochaza ebhodini. Ukuba ityala likhulu ligqithiselwa enkosini, kulapho liye lixoxwe khona kuphunywe nesisombululo.

Ndicinga ukuba into ebalulekileyo ukuze umntwana akwazi ukuthetha isiNgesi kunye nesiXhosa kukuba xa umntwana ebuyile esikolweni nisebenzise ulwimi lwesiXhosa ekhaya, akwazi ukuthetha ulwimi lwesiXhosa. Esikolweni, asebenzise isiNgesi.

Uba kungenzeka ndikhulelwe, umama afune ndisebenzise isithethe sakudala, andingekhe ndivume kweli xesha langoku. Kuba kukhona izinto ekufaneleke ukuba zijongwe emtholampilo ekungekho lula ukuba zingabonakala uba ngaba ndingavuma ndibelekele ekhaya. Loo nto ingabeka ubomi bam nobomntwana esichengeni.

Ewe, kwindawo endihlala kuyo lukhona utshintsho kuba ndikhule sihamba ngezithuthi zikawonkewonke ezazibizwa ngokuba zizitaliyoni, apho ubukhwela ngemva nilayishe neeparafinii, iirhasi, nixinane ningakwazi nokuphefumla. Ngoku sisebenzisa iteksi zesimanjemanje, loo nto yenza kubelula kakhulu kunakuqala.

Indlu ebonelelwa ngurhulumente uyifumana ngokuba uyoyibhalisa kumasebe karhulumente abonelela ngezindlu. Kufuneka ke ube nesazisi esixelayo ukuba ungummi waseMzantsi Afrika ukuze ukwazi ukuba uxhamle kuluhlu lwabantu abafumana izindlu.